Ndingamfundisa ngokuba kuqala, aqale awukhethe, omdaka awubekele ecaleni, andule ukuwuvasa. Awuvase kusuke laa ntlenge inobumdaka. Xa amanzi eqala ukucoceka awubeke awubeke esitovini.

Kukuqweqesha umntana xa umbona esenza impazamo, kwaye kukumnqanda xa umbona umntana esenza into engeyiyo.

Ukutya ziinto ezinjengokutya ezizawufuneka zixheliwe, butywala bomqombothi ekufuneke busiliwe, zibhotile zebhranti ezifunekayo, ngamakhandlela, ibhoksari, itswayi, iilekese kunye nomatshisi.

Banganxiba iilokhwe ezinde okanye iziketi. Loo nto ibonakalisa intlonipho.

Ndiyawuthanda umngqusho nomleqwa ngoba umleqwa yinyama emnandi enencasa. Umngqusho ndiyawuthanda ngoba wenza ube namandla.

Ndicinga okokuba utata womntana angabandikanyeka ekwenzeni izidingo zomntana kweli xesha siphila kulo.

Siye sanefuthe elihle kakhulu, kwaye siye bazibonakalisa ngokuzingca nokuthanda ngawo isinxibo sesiNtu.

Yinkukhu yasezilalini ebizwa ngokuba yi-organic chicken okanye yi-free range chicken. Inkukhu yoqobo, inkukhu enencasa, nenkukhu, nenkukhu .

Into endixhalabisayo kukuba izinto zininzi, abantwana bayadlwengulwa ezindleleni. Ngoko ukhuseleko lwabo luye lungaqini ezindleleni.

Lulusu nomqombothi. Ulusu lona yinyama emnandi enencasa, ephuma kwiigusha zalapha ekhaya apha ezikhuliswa ngothando nangenkathalo. Umqombothi ubonisa imvelaphi wesiNtu sethu nokuzingca kwethu ngokuthina.

Yinyama yomhlaba kunye nomfuno. Wawusithi usiza ungena kwisango isango lendlu uve imiphunga i-smell sisitsho kamnandi. Ungafunga ukuthi kuphekwe inyama. Amakhumsha athi yi-brijal xa weyibiza inyama yomhlaba.

Zizipho ezinjengebhedi izinto zokondlala ibhedi, iityesi, iziselo ezibandayo kwakunye neewodrophu.

Indima edlalwa ngutata womkhwetha kukumjonga ukuba umntana lowo uya entabeni utya ukutya okusempilweni, kwaye akatyi izinto ezichasene nentaba, ezidingekayo funeka ezityile. Kwaye xa esele, esentabeni umntana utata indima yakhe kukukhusela umntana, kukumkhusela ade ayobuya.

IsiXhosa sam. Isinxibo samaXhosa sihle kakhulu, kwaye siba nomtsalane kumntu ongenguye umXhosa, owenye intlanga, oyenye intlanga. Kwaye nendima esiyidlalayo kwinkcubeko, kuzazi imbo